Go netefatsa gore ga o tsenwe ke megare le malwetsi e e farologaneng go botlhokwa gore o dule o itekanetse jaaka mošwa wa mo Aforika Borwa, o ka tshameka bolo ya maoto kgotsa diatla. O ka ya kwa bofelong jwa go ikatisa kgotsa o ka ikatisa go tswa mo gae.

Bo tlisa dithekelo tse di kwa godimo mme di-hotel-e le mafelo a bojelo le one a gola.

Gantsi o ka fitlhela e le gore morutwana ga a bonako mo dithutong mme o na le kitso e le ntsi mo go tsa metshameko. Ga go na le serutwa sa metshameko kwa dikolong go ka dira gore ngwana o o a iphitlhele e le gore ke motshameka mogolo mo nageng ya Aforika Borwa. Go nna le thuto ya tsa metshameko go botlhokwa gore bana ba gole ba itse metshameko, mme ba feleletse e le gore ba tshameka mo metshamekong ya boditšhaba-tšhaba.

Setlhopha sa rona se dira gore gonne le metshameko paka e nngwe le e nngwe go dira gore gonne le letseno le le tsenang mo setlhopheng, mme ka letseno leo re kgona go ka reka dilwana tse di tlhokagalang. Mme le thuso ya puso le yone e tshameka karolo e kgolo mo setlhopheng.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore e dire ka gonne modiri wa yona o tlhoka go patelwa kgotsa go duelwa go tswa mo go yone motshameko oo. Ga o batla go tshameka mo inthaneteng o tshwanetse go nna le data, battery ya gago e tshwanetse e be e siame.

Metshameko e e ka thusang gore batho ba itekanele mo mmeleng ke metshameko e e dirang gore o akanye, ke metshameko e e dirang gore o eme ka maoto mme o dirise mmele wa gago le metshameko e e akaretsang ba losika kgotsa ditsala gore le nne mmogo.

Go tlisa mananeo le metshameko ko metseselegaeng le metse ke go ne go ka dirang gore bašwa ba nne le kgatlhego mo go tsa metshameko, ebile ba akarediwe mo metshamekong.

Metshameko ya kwa dikgweng kana dithaba e farologane go na le ya metsesetoropo, kwa di-park-eng kgotsa kwa mebileng ka gonne e na le mafaratlhatlha a sejwale-jwale kgotsa di diriswa tse di ka thusang kgotsa tse di ka rotloetsang motshameki. Fa tsa ko dikgweng kana dithabeng di sena di diriswa o dirisa sengwe le sengwe se o kopang le sone, mme go na le dikgwetlho tse dintsi ka gore o ka gobala kgotsa wa tlhagelwa ke kotsi.

Go nna le seabe mo metshamekong le go itshidila mmele go botlhokwa thata mo mmeleng wa gago, ka gonne go tokafatsa bokete jwa mmele jwa mmele wa gago ebile mmele wa gago o ka se tshabelelwe ke megare.

Metshameko e tshwana le rugby le kgwele ya dinao e tlile ka thotloetso e ntsi thata mo bašweng go bontsha gore re kgona go kopanela re le bašwa, bagolo, re le mmala mongwe le mongwe le dingwaga dingwe le dingwe.

Ke akanya gore ga nkabe metshameko e tshwarana le kerikete e tlisiwa mo metsaneng le mo metseselegaeng e e farologaneng e le metona kgotsa e le mennyane e ne e tla oketsa le go godisa lerato la motshameko o mo bašweng ba ne ba tla nna le kgatlhegelo ya go ka sheba kgotsa go tshameka metshameko eo.

O ka ithutela dithuto tse di amanang le motshameko o o ratang kana go o latela le go o sala morago go ka dira gore o tume mo mafaratlhatlheng, ebile o feleletse o berekela motshameko o o o ratang.

Go dirisa mafaratlhatlha le dipolatefomo tse di elelang ke gone go ka dirang gore go fitlhelelwe bašwa ba ba gaufi le kgakala, ko metsesetoropong le metsana, le go etela dikolo ko metseng e kgakajana ke gone go ka dirang gore go tle go fitlhelelwe baswa ka bontsi.